Mehleng ya kgale ho ne ho le thata hore o bue le motho ya hole le wena kapo ya toropong e nngwe. Mme o no sa kgone ho fetisa molaetsa wa hao hore a o thole ka pelenyana kapa hona letsatsing lona leo. Mme mehala ena ya thekeng e nolofaditse maphelo a rona. Hobane o so kgona ho bua le motho ya hole le wena hanghang. Mme o bo fetise molaetsa wa hao hona jwale.

Abuti o ko kgalemela ngwaneno wa hao hobane ke eo, jwale o hlakotse playlist ya ka. Mme playlist eo e nkile matsatsi hore ke e kopanye.

Ke tlo kgetha dipina tse kareng tsa Brenda Fassie, It's your wedding day le pina tse kareng se mo tshwere tshwere senatla. Hobane lebaka le etsang ke kgetha dipina tsena ke hobane di tla be di tsamaisana le seo, se tla be se etsahala letsatsing leo.

Diselefounu di nolofaditse maphelo a rona haholo. Ke tjho tjena hobane matsatsing a ha jwale o so ka kgona ho ithutela hona cellphone-ung mono no. Dintho tse re di bitsang, di online classes. Mme wa kgona hore o sebeletse hona founung mono, o patalwe hape o kgona hore o bue le motho ya hole le wena kapo ya toropong e nngwe kae kapa kae.

Afrika Borwa ho phela merabe e mengata haholo e fapaneng. Mme le mmino ya bona e fapane. Jwalo ka bo siqathamiya, mbaqanga le mmino ya dithoko. Sena se bontsha hore re le batho re fapane ka ho phela le ho nahana.

Batho ba khampani ya internet-e kapa engineer ya marangrang kapa le wena ka bo wena. O ka kgona ho itlhophisa le hona ho kenya Wi-Fi.

Nka kgothalletsa babadi ba ditaba hore ba kene marangrang ba etse dipatlisiso ka lebitso la khampani eo e hlahisitseng ditaba. Mme ba bone hore na e hlile ya tshepahala kapa ha e tshepahale na.

Di-radio station tseo di bohlokwa haholo hobane ke tsona tse atometseng setjhaba se tikoloho eo. Mme ntle le radio station tseo setjhaba se kekebe tsa tseba ditaba tse etsahalang tikolohong ya bona. Se ke sebe tsa tseba ditaba tse etsahalang kantle le dibakeng tse mabapi le tikoloho ya bona. Mme radio station tseo di fetisa melaetsa kapo ditaba tsa tshohanyetso tsa bohlokwa, haholoholo tse amang bamamedi kapo batho ba dulang tikolohong eo.

Streaming ke moo o kgonang ho shebella difilimi kapo tsona di-video o le kae kapa kae founung ya hao. Ha fela o na le marangrang, marangrang a dikgokahano a internet-e.

Seyalemoya se bohlokwa haholo hobane se fa dibini tse ngata monyetla wa hore di phatlalatse setjhabeng. Mme ntle le seyalemoya, dibini tse ngata di ka be di sa tsebahale kajeno lenanang. Mme re sa di-support-e.

Ntho ya pele e ke e etsang ke hore ke reke generator-a hore ke kgone ho fehla motlakase ka yona. E nngwe ya bobedi e nka e etsang ke hore ke reke di-panel-e tsa solar. Mme ke etse motlakase ka tsona hore ke dule ke sebedisa Wi-Fi.

Eya, ke na le ho ipoeletsa. Ke di rata haholo di-series hobane di tlosa motho bodutu. Mme ho na le tse ding tse o rutang ka ntho tse itseng tsa bophelo.

O ka kgona ho boloka data ka mokgwa wa hore o fokotse sekgahla seo o kenang marangrang a di-internet-e ka sona. Mme o ke o ye dibakeng tsa boithapollo, o ko o lo ikwetlisa.

Ke utlwile ba phatlalatsa seyalemoyeng ka Wi-Fi Fi eo. Mme ke e sebedisetsa ho batlana le mesebetsi e metjha. Ke kgone hore ke kenye dikopo tsa mesebetsi.

Nka mo eletsa hore a etse lebitso leo batho ba kekeng ba le nahana kapo, dinomoro tseo batho ba kekeng ba di nahana, tse tla tsejwa ke yena fela.

Eya, ke kgone ho phetha mabaka a ka letsatsi ka Wi-Fi eo. Empa ha ke be ke e sebedise ho fihlela e tlola moedi kapa ha kebe ke sebedise di-hour-a tse tse telele haholo.